Umzala ngingamchazela ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba abantu behlezi bexhumana. Lokho kubasiza ngokuthi babuzane impilo ngokuthi ibaphethe ibaphethe kanjani lapho besuka bekhona. Ngaphandle kokuthi ugibele uye uyombona loyo muntu uvele umshayele ucingo, futhi ngingaphinde ngimsize umzala ukuthi aqaphele abaduni abavame ukuduna abantu komakhalekhukhwini bebaqole ubunikazi. Njengezinto ezifana nezinombolo zomazisi bezisebenzisele izinto ezingekho emthethweni. Umuntu ezithole esenesikweletu ebengazange asicele noma umuntu ezithole eseshadile ebe engazi.

Ngingamuchazela umzala ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba abantu behlezi bexhumana. Lokho kubasiza ngokuthi babuzane impilo ukuthi ibaphethe kanjani lapho besuke bekhona ngaphandle kokuthi umuntu aze agibele aye kubona, futhi ngingaphinde ngimazise umzala ukuthi eqaphele abaduni abavame ukuduna abantu komakhalekhukhwini bebaqole izimali, bebaqole ubunikazi njengezinto ezifana nezinombolo zomazisi bezisebenzisele izinto ezingekho emthethweni. Umuntu ezithole esenesikweletu abengazange asicele, noma umuntu ezithole eseshadisiwe ebe engazi.

Isu esingalithatha nomlingani wami uma sibhekana nale simo, elokuthi sithenge izinto ezifana. Elokuthi sithenge izinto ezifana ne-pocket router. Okwenzela ukuthi uma sesifika leso sikhathi sokuthi sihlangane sihlangabezane ne-inthanethi elinganiselwe, sizokwazi ukuxhumana ngama-pocket router. Ukuxhuma ku-pocket router ngoba wona ukhokhela i-inthanethi ozoyisebenzisa wena ungayabelanga namuntu futhi leyo nto izosiza kakhulu ekongeni imali.

Ngisohambeni lwami ngingazenzela isikhathi sokuthi njengoba ngikwiholidi ngithatha izithombe namavidiyo , namafilimu amaningi, ikakhulukazi emini .

Ngombono wami yebo, ngibona , ngibona zingcono izinhlelo zokusebenza zezempilo ngoba abantu sebakhuthala sebakhuthazeka kakhulu ekulandeni imishanguzo yabo ngesikhathi esifanele, futhi ezempilo ziphinde . Ziphinde zakhuthaza nalabo abasuke sebephelelwe amathemba okuphila bese ezezempilo zibavulele izinto ezifana nokwelulekwa ngabezochwepheshe abanolwazi olunzulu neziguli zizithole zisezandleni ezifudumele.

Okubaluleke kakhulu kubaculi ukuba bakwenze kokuqukethwe ngokuthi baziveze ikhono labo ngendlela ezobonisa nalo muntu osuke ezowulalela loyo mculo. Azizwe ewujabulela futhi ezimisele ukuyikhipha imali ethenge loyo mculo, noma yileyo nkampani esuke ifuna ukumbiza ezoziveza ikhono lakhe kumakhonsathi, ibone ukuthi ngempela lo mculi baningi abantu abazowathenga amatikiti wokuzwa kuleyo khonsathi ngobuningi bawo.

Abafundi bathola ukuphazamiseka ngenxa yezinkundla zokuxhumana ngoba ibangela abafundi ukuthi begcine bengasamamelanga uthisha uma efundisa futhi ziphinde zibe nomkhuba omubi wokuthi abafundi bezithole beyizisulu zobuxhwanguxhwangu bokusetshenziswa kwe-inthanethi behlukunyezwa. Bagcine bengasakwazi ukufunda ngendlela efanele. Mina nginguthisha, ngingabatshela abafundi ukuba beziqaphele lezo zinto futhi becishe nomakhalekhukhwini uma befunda.